Ha ke le mosebeletsi wa banka, mme moahi a fihla ho nna a batla ho tsetela tjhelete account-ong ya hae hore e be le tswala e phahameng. Ke tla mo eletsa ka mekgwa e fapaneng, eo banka ya rona e fanang ka yona. Ho ya ka maemo a hae, pakane ya hae le hore o batla ho e boloka nako e kae. Ke tla mo botsa dipotso tse mmalwa pele. O batla ho tlohella tjhelete e eme nako e kae? O batla ho kgona ho e ntsha neng kapa neng, kapa o ka ema? Ke bokae tjhelete eo o batlang ho qala ka yona? O batla ho fumana tjhelete ka kgwedi kapa kamora nako e itseng fela?

Bophelo, bo ka fela neng kapa neng. Mme ha re siile lerato fela, re tla be re siile bao re ba ratang matla a ho tswella pele. Life insurance ha e bolele hore o emetse ho shwa. E bolela hore o hlompha bophelo ba hao le bao o ba sileng. Nka beha banana ka fatshe ke ba bolelle hore na ke entse mang beneficiary. Le hore tjhelete eo ya life insurance ba tlo ifumana ba le dilemo tse kae. Mme nka etsa hore ba e fumane ba dilemo ba le dilemo tse twenty. Ha se ba loketse ho ya di-tertiary. Ba ithute ka yona tjhelete eo. Ho re bophelo ba bona bo tsebe ho ba hantle.